Kubuhlungu kakhulu lokhu engikuzwayo mngani wami, futhi bengingakulindele. Bengingazitsheli ukuthi yenza kanjalo. Hhawu Nkosi yami imali yami engaka, kwaze kwabuhlungu. Okusho ukuthi kuzomele ukuthi ngishintshe futhi ngithole omunye umshwayilense ozokwazi ukuthi ungenzele kangcono nengizowuqonda isimo sawo, hawu kwaze kwabuhlungu.

Into okumele uyibheke kakhulu isikhathi sokulinda somshwayilense, kubalulekile ukuthi ukuqonde futhi wazi ukuthi umshwalense uwudingela isikhathi esingakanani, kumele ufike kuwe ngesikhathi esingakanani uma usuvelelwe inkinga. Mina ngingagqugquzela ukuthi umshwalense ukwazi ukufika ngaphambi kokuba kuphela izinsuku ezimbili. Lapho lowo mshwalense kusho ukuba unesikhathi esihle futhi lowo mshwalense uwumshway'lensi okuwu wona wona, futhi awudlali ngabantu.

Umshwayilense kumele ulunge kakhulu, kumele ubheke ukuthi umuntu uzongcwatshwa nini umuntu futhi ushone nini. Kubalulekile ukuthi umshwayilense usheshe uze emndenini olahlekelwe ukuze uzozwa ngezinhlelo zawo ngaphambi kokuba kuphele usuku noma izinsuku ezimbili, umshwalense kusuke sekumele usufikile ekhaya lapho kunenkinga khona.

Ngendlela leli bhange ebengilethemba ngayo bengingazitsheli ukuthi lingangenzela phansi ngale ndlela. Ngidumazekile kakhulu futhi angisophinde ngilithembe. Angiboni ukuthi ngiyophinda ngikwazi ukusebenzisana nalo. Angikwazi ukuthi ngithi uma ngabe ngifuna ukwenza nje izinto njengekhasimende bese nginganakwanga ngale ndlela. Lokho kudunaza isithunzi sami nami kungenza ngingazithembi. Ngijabule kakhulu ngokuthi le akhawunti yami isigcine isikwazile ukuvaleka noma ihambe nje nemali yami enkulu.

Ukusebenzisa imali ephathwayo kuthanda ukuba yingozi kakhulu ngoba kuyenzeka leyo mali ingafika. Kuhle ngoba sekukhona izikhathi . Njengamanje sekukhona amafoni akwaziyo ukuba uthumele imali. Ngicabanga ukuthi ngingabheka enye indlela yokuthumela imali ngisebenzisa ifoni noma ama-ATM.

Eyi isimo esinzima kakhulu-ke leso. Phela sonke siyazi ukuthi elokufa alitsheli. Isikhathi sesisiningi kakhulu izinyanga eziyisithupha, ngcono ukuba izinyanga ezimbili noma ezintathu. Ize naso leso sesisiningi, kodwa sesisiningi kakhulu esezinyanga eziyisithupha. Okusho ukuthi kumele ngizame enye indlela, ngoba ayi leso sikhathi leso singiphatha kabi. Phela umuntu engafa noma inini. UNkulunkulu asilazi usuku akalibekile.

Eyi kwakungeve kunzima kakhulu ngoba umphathi walowo mshwayilensi wayexhumene nabantu abaningi futhi anzana nabantu abaningi. Kwakunzima kakhulu ukumangalela yena ngoba wayebuye engisabise nangokungibulala. Kwakunzima nje kakhulu ngangithi noma ngizama ukuvula kube ukuthi ngithi ngizama ukuvula icala kube ukuthi unabo abanye abantu ngaphakathi kwi-police station. Manje eyi kwakunzima kakhulu, yebo kona ngagcina ngiliwinile icala.

Eyi angeneme indlela okwenzeka ngayo ebhange ngoba bengicabanga nami eyami imali, ukuze ngizokwazi ukuthi ibe nenzuzo emva kwesikhathi sonyaka, kodwa indlela iphesenti elehle ngayo eliyinzuzo. Lokho kunginikeza umqondo ukuthi ngingabe ngisaya, okungcono ngizibolekisele mina. Kona ngidumele kakhulu, indlela ebese ngibale ngayo nendlela izibalo esezehle ngayo, okusho ukuthi angisezukuba nayo le nzuzo mina ekade ngizitshela ukuthi ngizoba nayo. Kubuhlungu kakhulu lokho.

Eyi ave ngimangele. Phela bengimethemba ngithi ngibona impilo akayiphilayo ewukhazikhazi ngithi hhayi kushuthi ushaya khona uwungqo. Ayi uma sengilandela kahle sengibuka kahle ayi cha nami engikutholile ngimangele. Bengingay'tsheli ukuthi kuzoba ile ndlela engibona ngayo. Ugeja nje impela lokhu kwangempela, hhayi bantu. Abantu bangamaqola la ngaphandle. Sengiyasaba nanokubuyela ngeyami imali kuyena.